Lexi xa bolo xi vitaniwa Bafana Bafana kambe lexi xa rugby xi vitaniwa Springboks lexi xa cricket xi vitaniwa ti protein the Proteas.

Swi ta va pfuna hi ndlela ya xiyimo xa le henhla swinene hikuva loko va kha ku kha ku tlangiwa mitlangu liyani kumbe i va mi hlayini swo fana na bolo mi va miri vo ma twenty two a ndzeni ka rivala laha ku nga eleven eleven so loko mi kha mi tlanga na vanhu lava vo tala swinene mi va mi kha mi pfunana pfunana leswaku ku ri mi kota ku va mi kha mi wina ntlangu wolowo.

Ndzi nga n'wi hlohlotelo leswaku a nghenelela mitlangu yo fana na bolo laha a nga ta kota ku hlangana vanhu vo tala loko a kha a hlangana vanhu vo tala swi ta vanga leswaku ri a kota ku tolovela vanhu loko a tolovele vanhu swi endla leswaku ri a nga ha koti ku va ku va ku va a kha a nyumi.

Ya tekeriwa enhlokweni kambe hayi ngopfu hikuva na le ka tithelevhixini a yi kombiwa ngopfu mitlangu ya vavasati kambe va yi komba katsongo leswi ni nga ta vula swona ku ri swona swa antswa eka matiko man'wana hikuva ka matiko man'wana swi nyanyile swinene lahawani va zama kambe a ku na vaseketeri lava va yaku leswi vangelaka leswaku ri va nga swikombiso ngopfu eka tithelevhixini hi timhaka ta ku va ku hava vaseketeri kumbe lava nga ta vona.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va va kota ku va va kha va nyikela mali eka mitlangu ya vantshwa swa pfuna vantshwa leswaku ri va hambana na leswo biha swo fana na ku dzaha mafole na ku va va kha va sungula ku khutaza vanhu swi ta va pfuna leswaku ri eka mitlangu leyiwani hi yona leyi nga ta va tekela nkarhi leswaku ri va kota ku hungasa hi yona.

Leyi ndzi nga yi bumabumela i FIFA eighteen i game ya kahle swinene leyi u nga yi kumaka eka inthanete ndzi nga kota ku va ka u hungasa hi yona u dyondza ku va a wu a tlanga bolo leswaku ti kota ku n'wi ku a kota ku nghenelela bolo hikuva bolo i ntlangu wa kahle ene naswona loko wo va u kha u tlangela ti team letikulu va kota ku kuma mali yo tala.

Ku va na ntirho wa le tlhelo hi timhaka swa timali mali liya loko yi kuma wa kota ku va u kha u endla swin'wana hi yona hikuva loko ku ri mali liya ya le ntirhweni straight wa tiva ku a yi ringanelangi se loko u va u va na ntirho lowu wa le tlhelo wa kota ku va u xava leswi nga salela hi yona mali ya kona.

Ndzi tsakela ku va kha ndzi tlanga na van'wana hikuva loko ndzi tlanga na van'wana ndzi va ndzi kha ndzi kota ku tivi leswaku njhani kumbe ku fika kwihi ntlangu lowuwani hikuva loko u kha u tlanga u ri wexe a wu nge swi tivi ku ri se wu kahle hi swona se se wa swi kota or njhani se loko ndzi kha ndzi tlanga na van'wana hi kota ku va kha hi vulavula hi kha hi tiphina ndzi kha ndzi tiva leswaku ku ri ndzi kha ndzi tiva swa ku ri ndzi xota kwihi.

I ku va va khomanile swinene a ku na ku a ku na ku nyadzha wun'wani ende a ku na ku holova ende a ku na xihlawuhlawu leswi swi nga swa nkoka ngopfu swinene loko swi ta eka timhaka ta mitlangu.

Xa xa nkoka swinene i ku va wu va tshembisa leswaku loko va ta eka mitlangu leyiwani ta va na kumbe ku va na swin'wana swo dya then loko swo va hindlela leyi swa koteka ku ri va ta se va tele.

Ndzi vona swi pfuna swinene hikuva loko se va hlanganile vanhu va tindzimi to hambanahambana va ta kota ku vulavula tindzimi ta vona va kota ku dyondzisana na tindzimi ta vona leswaku ri ku ya emahlweni va kota ku twisisana loko va hlanganile va kota ku vulavula tindzimu ta ku hambana tanihileswi swi faneleke.

Ntlangu wa bolo ya milenge hi wona lowu endlaka leswaku vantshwa va tshinelelana kumbe va kota ku hlangana va va va xilo xin'we hikuva ntlangu wa bolo hi lowu va wu rhandzaka swinene nakona va wu vona na le ka tithelevhixini va vona matiko ya le handle ya kha ya tlanga bolo se na vona swi va endla leswaku ku ri va tsakela ku va va kha va tlanga bolo.

Swi nga pfuna swinene ku va vanhu lavo suka ematikweni ya le handle va ta lava ndhawu yo etlela se swa bola leswaku va ya a tihotela laha tihotela ti hakelaku tax ku nga ri swilo sweswo ntsena na na swakudya va ta lava swakudya va ta ya va ya xava swakudya leswi swi nga ta kota ku swi nghenisa mali kumbe swi tlakusa ikhonomi swo tala swinene swi nga endla leswaku ku ri swilo swi ndlandlamuka na ma business ma ta kota leswaku ma khula ma nghenisa mali yo hlaya swinene hikuva vanhu va ta va tele vo suka le handle.

Ndzi titwa ndzi tsakile swinene tanihiloko na mina ndzi ri muAfrika-Dzonga swa kala swofana swa so hikuva ma team yo tala kumbe ti team letiwani swa va tikela swinene kambe Afrika-Dzonga yi le ku hi vekeni a henhla swinene hi tiveka ematikweni leswaku ri loko swi ta eka ntlangu wa rugby hi le henhla swinene ene ene a swi talangi ku va hi hluleka swa tsakisa swinene tanihiloko na hina hi ri va Afrika-Dzonga ha kota ku hloniphiwa ehandle loko swi fika eka rugby.

Loko u endla nsusumeto wa vutiolori kumbexana loko u lava ku endla swa vutiolori swi kahle swinene hikuva wa kota swi ku ngetelela na rihanyo ende swin'wana swa kona leswi ndzi nga ta vula kambe i ku ri wa kota ku va u u hanya malembe yo tala u kota ku ri na loko wo va u ri ku tsutsumeni kumbe xana u ri ku tirheni ka swilo swo tika a wu karhale hi xihatla munhu loyi u nga tiya loyi i nga ta kota ku ri u endla swilo swo tala hi nkarhi wun'we kumbe xana i nga i titwa i nga karhalanga.

Xa kahle lexi faneleke u xi endla i ku va u kota ku ri u va veka ndhawu yin'we va tshama swin'we hi minkarhi yo tala naswona loko ku ri na swo fana na tikhempe va tshama swin'we va kha va bula u hleka na vona wu va kombisa leswaku ku va na vunghana a swi bihanga na katsongo ende swa pfuna swinene loko u ri ku hanyeni.

Va fanekele mfumo wu hamba wu ya eswikolweni wu fika wu languta leswaku ri nhloko ya xikolo yi le ku lunghisela tindhawu ta laha ku nga na mitlangu ya bolo kumbexana swin'wana hi mhaka ku ri minkarhi yo tala eswikolweni a va lavi ku va va kha va lunghisa tindhawu leti ku tlangeriwaku mitlangu kona se ni leswi va fanekele mfumo wu swi endla ku va wu yisa mali yi wa ku lunghisa mitlangu ndhawu ya mitlangu va tlhela va ya va ya langutisa leswaku swi endliwini swi endliwini swilo swa kona na.

Bolo swikhindi leswi va swi mbalaku loko va kha va tlanga bolo tikhokho na tipala na to ta laveka leswaku va kota ku kora eka tona hi swin'wani swa ko leswi swi nga swa nkoka ngopfu va nga swi laveka exikolweni ku va kha ku tlangiwa mitlangu.

Ni vona leswaku ri swa kahle kumbexana swihangalasamahungu i social media yi kahle swinene ene ya hungasa swinene.

Yi fanekele ku ri ndhawu leyi ku nga le girawundini laha ku nga hadiwa ku va hava nhova yi va yi hungutiwile nhova va kahle kahle ni vona nga ri hi yona yi nga kahle ku va yi ri ndhawu ya kumbexana ku ta va ku ri a ti-gym laha ku nga laha ku nga diyindlu le di nga makiwa ku tlhela ku va na swilo swo jima hi swona kwala ndzeni swo hambanahambana ka swona munhu loko a fika kwala u fika a langa ku ri yena u lava ku tirhisa xihi.

hunguta hikuva hi minkarhi yo tala vantshwa va va va ri emitlangwini hi laha hungasaku kona a va ku mi nkarhi wa ku endla swilo swo huma ndleleni kumbe madzolonga nakona va tlanga na vanhu vo hlaya laha va kotaku ku va va endla vunghana loko va endla vunghana swi vula ku va nge koti ku va va kha va endlana na swo biha se le swa va pfuna swinene hikuva hi minkarhi yo tala va tshama va ri mitlangwini a va na nkarhi wa ku hleketa swo huma ndleleni.

Va kahle i ku va va kha va thola vanhu eka swihangalasamahungu va thola vanhu va tindzimu to hambana loko se swi va tani va vulavula hi ti-language ta vona kumbexana hi tindzimi ta vona loko va vulavula hi tindzimu ta vona va dyondzisa hi timhaka ta ndhavuko ya vona un'wana na un'wana loyi a va ku eka nkarhi kumbe va n'wu nyiki nkarhi wa ku va a va ka swihangalasamahungu a fanele a vulavula hi tindzimi ta yena a tlhela a dyondzisa ndhavuko wa ka vona.

Ntlangu lowu a ni rhandza ku va ni nghenelela ka wona i ntlangu wa bolo ya milenge nakona hi yona leyi nga duma swinene a no rhandza ngopfu a ni yi tsakela swinene a ni kora swinene so ni twile ni tiphina swinene ku tlanga ntlangu lowuwa.

Ku va ku ri ti-team timbirhi ku faneke ku va na vatlangi va seven seven se ndzeni ka rivala ku ta ve ku va ku ri na fourteen wa kota ku khoma bolo wa kota ku kora hi yin'wana ya ku na milawu ya kona ya ntlangu wa bolo ya mavoko.

Swi na mintlhontlho swin'wani hikuva ka yin'wani mindhavuko mi kuma swa ku va mbale swilo swa kahle swo saseka sweswo swi endla leswaku un'wani munhu a navela mbelelo leriwani a lava ku zama na yena hikuva a vona swi sasekini swinene.

Mitlangu ya pfuna swinene hikuva ya kota ku hlanganisa vanhu hi xitalo lava va va kotaku ku lavo suka hi le kule emugangeni yin'wanyani va ta va ta kota ku va va kha va tlanga mitlangu liyani va hlangana va vulavula va dzumba swin'we va kombisana ndlela.

U fanele ku ri na munhu loyi a nga na ntokoto hi timhaka ta mitlangu loyi a tivaku vundzeni bya mitlangu a twisisa leswaku mitlangu ya so yi tlangisiwa ku yini nakona njhani.

Xikombiso xa kona i mambalelo ya vona kuma swaku un'wani u te ambale e ndhavuko wa yena a ve ni wun'wana na yena a ta ambale hi swa ndhavuko wa yena kumbexana ku cincana hi ririmi kuma swa ku un'wana u vulavula Spanish un'wani na yena a ta fika mi mi kuma ku lowun'wani yena a nga va a ri mu-French a ve a fika a vulavula xipinichi na luyani wa Spanish.

Swi endle leswaku vana vo tala va nghenelela timhaka ta mitlangu kumbe swo tsutsuma.

Ni nga navela ku va kha ni tlanga bolo etikweni ra le Brazil na yi rhandza swinene ni vona leswaku ni na yi kota swinene ni nga tsakisa vanhu vo tala.

Swi va swi kha swi va nga hikuva hi va hi ri karhi hi tiphina swinene.

Ni va ndzi kha ni tsakela ti video hikuva video yi va yi kha yi teka swilo hinkwaswo.

Leswo biha ku tava ku ri byala kambe swa mimpfuno .

Ni teka nkarhi wo tala swinene laha ni tirhaka kona kambe loko ni nga se tirha kumbe na ha ri ntsanana a ni va ni ri na nkarhi wo tala wa ku va ni kha ni tiphina hi ku tlanga swa mitlangu.

Va nga kota ku va va kha va tlanga makariti.

A ni ta tlanga ntlangu wa bolo na vanghana va mina.

Ni vona swi ri kahle hikuva swi ta va pfuna na ku va va kota ku kuma swakudya leswi swi ringaneke.

Va kota ku va va byeriwa leswaku a va nwi byala va kota no jima.

Leswaku vana va vona kumbexana siku rin'wani va nga tekiwa kumbexana se va humelela nakona swi va sivela leswaku va nga endli swo biha hala handle kumbe ku yiva kumbe ku dzaha .

A ni ta wu tsakela swinene leswaku na mina ni kota ku sungula vurimi leswaku ni ta kota ku va ni byala swakudya leswi hi nga ta dya ekaya.

Ni swi tsakele swinene na ha ri na malembe ya 10.

Swona hi swona hikuva vo tala lava va ku tlanga tibolo vo tala ka vona va sungule eswikolweni sweswiwani swi va tlangela ti team letiya ta le henhla.

I ku va va tiyimisela va khongela va rhangisa Xikwembu va jima va hunguta swa ma byala.

Eswikolweni va fanekele va tisa switirhisiwa swa mitlangu loyi loyi a nga na vutihlamuleri bya ku endla sweswo i mfumo.

Mina ni tiva ku ri ntiyiso u fanekele u ti nhlohlotelo u tlanga u tiyimiserile leswaku u kota ku fika kule leswaku ti team letiya ti kulukumba ti ku vona ti ku teka ti ku tsakela.

N'wina vanghana va mina ni vona leswaku swi nga va kahle leswaku loko se hi nga ri ku tirheni hi fanekele hi rhambana hi ya egirawundini hi ya hi ya hungasa hi bolo hi beja R5 hi hungasa hi kota leswaku ri hi kota ku tshama hi ri kahle hi ku humesa na nyuku hi va kahle.

Ka vafana loko vo nghenelela khirikete swi nga na yona hi yin'wani yi tsakisaka swinene swi nga endla leswaku va hambana na swa vugevenga kasi ka vanhwanyani va nga nghenelela timhaka ta netball na yona yi nga kota leswaku ri yi yi va hungutela ku va va hleketa swa vugevenga.

I ku va hi tihumesa hi ya elwandle hi ya khida.

Sweswiwani a swa ha ri kona hikuva vantshwa va tshama va nga ri kona va tshama va ri ma byaleni.

Swi va swi ni tsakisa swinene ku va ni kota ku xava lexi a ni xi lava.

Hi timhaka ta ku va vana lavawani a va na nhlonipho loko u ringeta ku va tshinya a va tshinyeki na ka tsongo.

Ku na bolo ya milenge laha ni nga ta va hi kha hi tlangela mali yo ringana three thousand loko u swi lava u u nga nghenelela u ta kota ku wina mali yeleyo.

Sweswo i ntiyiso kunene loko mi ya a girawundini mi ta kuma swi dakwa swi kha swi hoyozela.

A ni ta tsaka swinene hi timhaka ta ku na mina na swi rhandza ku va eka mitlawa kumbe ntlangu lowu tsakisaka.

Laha ni tivaku hi le Mpheni laha ku nga na xipano xa Mpheni Home Defenders i xipano xa kahle swinene lexi xi tlanga bolo ya kahle .

Ni vona se wu hungutanile hi timhaka ta ku sweswiwani se na tirha.

So u fanekele u nghenelela swa mitlangu u hlangana na vanghana u hungasa swi ta endla leswaku miehleketo ya wena yi va kahle.